Kwasiphatha kabi kakhulu ukubona ugogo esemdala ekhishwa etekisini ngoba ethi ujahe ukuyohola ngoba egibele imali engenayo. Abashayeli balwisana naye kakhulu bathi angeke aze akwazi ukugibela imali yokukhokha ingekho. Lokhu kwaphoqa ukuthi ehle, kodwa omunye ubaba wakwazi ukuthi amelekelele, amukhokhele ngoba wayesechazelile ukuthi ayikho imali, uyohola lapho ayakhona.

Kubalulekile kakhulu ukuthi amabhasi ahlale ahlale ayiswe kwisevisi, lokhu kuyasiza ukuthi amabhasi engazenzi izingozi. Laba abangawasevisi, uye ubone esejamile amabhasi emgwaqeni kunabantu phakathi, bagcine sebefika late emsebenzini, noma bafike late emakhaya, ngakho lokho ukuthi amabhasi asuke engasevisiwe. Kanti ayiswayo kusevisi, ayabahambisa emsebenzini bafike ngesikhathi, ababuyisele emakhaya nakhona bafike ngesikhathi.

Kubalulekile kakhulu ukwazi isikhathi sokudilivwa kwezimpahla, ngoba lokho kwenza ukhethe isikhathi esihambisana nawe ngokuthi ufuna ifike nini impahla la ofuna ukuyithumelela khona. Ngaso sonke isikhathi, kufanele usazi isikhathi sokuhamba kwempahla, nesokufika kwempahla lapho eya khona.

Kubalulekile ukuba izithuthi zibe zizilungiselele uma kungavela inhlekelele emphakathini, sibala lana i-first aid kit, kanye ne-fire extinguisher nokunye nokunye. I-first aid iyosiza uma kuthiwa kukhona olimala kakhulu, umshayeli akwazi ukuthi amsize, ambophe angaze ophe kakhulu, kanti i-fire extinguisher iyosiza uma kuvela umlilo, kuqqamuka ilangabi emotweni.

Ama-shuttles kumele kwaziwe isikhathi sokuhamba kwayo, ukuze loyo naloyo ofuna ukuyigibelela azilungiselele ukuba ngesikhathi esithile, kumele abesendaweni la ezophuma khona i-shuttle ngesikhathi, ukuze yonke into ihleleke.

Ezokuthutha zesonto ziyaqinisekisa ukuba labo abadala bathola eyabo imoto noma ngabe yibhasi. Uma kuyibhasi, kuyahlukaniswa ukuba abadala abahlale phambili kanti labo abancane bahlalele emuva, ukuze uma kuvela isimo esiphuthumayo kumuntu omdala akwazi ukusheshe anakeke, nokuthi asheshe azwakale uma kukhona akhala ngakho.

Kumele kube nesikali sokuthi impahla kumele ibe ngakanani kanye nebanga okumele ilihamba, ngoba okwenza ukuthi kubize kakhulu ukuthutha impahla, isisindo kanye nebanga elihambayo. Kumele kwehliswe isisindo.

Ukuthuthukiswa komzila kuyasiza ukuba isithuthi sikwazi ukusheshe sifike lapho esiya khona singabhekani nenkinga, ngoba impahla angeke ifike uma kungase kuthiwa umzila awukho esimeni. Lokho kuyobe kuphoqa ukuthi kumele sime kuze kufike amaloli athulule impahla. Kubalulekile ukuba imizila ihlezi isesimeni esifanele.